Ho re nne re bontshahatse hore re Basotho bomme ba apara dishweshwe banana ba apara dithethana. Bontate le bashemane ba apara mediyanyewe ke yona ra e bontshang hore re ntse re le Basotho.

Bomme ba baholo ba batla hore bana ba hona jwale ba apare jwalo ka bona mehleng yane ya kgale ka tsela e leng hore e ya hlompheha ha o kena setjhabeng hobane ba kgolwa ebile ba tshepa hore tsela e motho a aparang ka yona e hlalosa hore motho maitshwaro a hae a jwang. Ba batla hore batjha ba se ka apara diaparo tse kgutshwane haholo jwalo ka marokgo le di-skirt tsena tse ba di aparang ha hona le moo ba yang teng ha ba sa le kgahlano haholo le hore bana ba apara marukgwe empa ha ba batla ho re nne re apara mese le di-skirt tse leng hore di fihla haufinyana le lengwele.

Mokgwa ona wa ho ba na le diaparo tse aparwang ke bomme le bontate di le teng. Ke ya o ananela hobane le nna ke na le ho apara diaparo tse ding tsa batho ba bontate hobane ke aparo tse lengwe hore le ha ho hlaha ha o no elellwa habobebe hore tsena ke tsa bo ntate feela kapa ke tsa bo mme feela di tenwa ke batho ba le babedi. E bontsha tekatekano pakeng tsa bomme le bontate diaparo tse jwalo.

Ha ke fihla moo lebenkeleng ke tlo botsa motho a sebetsang moo hore na diaparo tse hlahisitsweng ditshwantshiso tseo di kae, mme ke tse jwang hore ke ska nna ka ya hodimo le tlase ke sa tsebe ntho e ke batlanang le yona ka lebenkeleng.

Lesela leo e leng hore le ho sebediswa hona jwale ho etsa diaparo tsa Basotho ha le na boleng hobane hona jwale tjenana diaparo tsa rona se di etsuwa ke batho ba mefuta e meng yohle. Mang le mang wa kgona ho di etsa bothata ke hore batho ba bang ba di etsang ha ba utlwisisi hore setso sa rona sa Basotho se tswa kae se ya kae. Mme rona jwalo ka Basotho re ka etsa bonnete ba ho kgutlisa serithi sa rona ka hore re etse diaparo tsa rona ka lesela leo e leng hore ke lo kgale. Ne re le sebedisa le leng ho re le bontsha hore Basotho ba apara diaparo tse jwang hore re kgone ho kgutlisa serithi sa rona jwalo ka Basotho.

Nakong ya hona jwale ha re sa apara diaparo tsa rona tsa setso se re apara diaparo tsa sekgowa tsa sejwalejwale. Re nkile moetlo wa makgowa ra o etsa ekare ke moetlo wa rona ra lebala ka meetlo ya rona ya batho ba batsho ekare nakong e tlang re ka fetoha re hopola hore re bo mang retswa kae re ya kae hobane setso sa rona se hlalosa hore re bo mang.

Modiyanyewe ke katiba e leng kgale e rwalwa ke batho ba Basotho. Peleng e ne e rwalwa ke bontate ba tswang boreneng e bontsha matla ao ba nang le ona setjhabeng hona jwale e rwalwa ke mang kapa mang ebile hona jwale e se e tla ka mebala e fapaneng.

Nna le kajeno ke sa dumela hore ho mme le ntate ba sa nyala ngwana a kekebe a nka setso sa bo ntate a phethahatsa dintho tsa ho bona hobane ngwano ha e so bewa ha bo ntate e santsane e le ngwana wa lehlakoreng la bo mmae ha feela ntate a ka nyala ngwana kapa a nyala mmangwana ke hona ngwana a tla hlompha setso ebile a etse setso sa bo ntate aye. Ho tloha moo ngwana o tla etsa etsa ho bo mmae a buwe puo ya ka moo a etse setso sa ka moo.

Ka hobane dintho di tsamaya ntse di fetoha lefatsheng le rona re tlamehile re fetohe re kgeme le dinako hobane ha o dula o salletse morao dinthong tsohle o ke kebe wa ba na le tswelopele bophelong ba rona jwale. Moetlo oo re o etsa, empa re o etsa ka nako e leng hore wa hlokeha hore o etse ho tloha moo nakong e telele re phela nakong tsa sejwalejwale moo re etsang ntho tsa sejwalejwale.

Ngwanaka Basotho ba fumanwa haholo profenseng ya Foreisetata mona Afrika Borwa, hape ba fumanuwa naheng ya Lesotho ha Morena Moshweshwe moo e leng hore boholo ba batho ke Basotho fela mono. Basotho ba tseba hore meaparo ya bona ya fapana ho ya ka dilemo bomme ba apara dishweshwe. Bontate ba apara dikobo boholo ba nako modiyanyewe le dikgohlopo. Bana ba bashemane ba apara tsheha bana ba banana ba apara dithethana. Bana ba banana le ba bashemane ba ya lebollong ho rutwa ka setso diboko tsa bona jwalo ka ha ho na le diboko tsa Bakwena Bahlakwana Bataung jwalo jwalo. Bhanana ba a tseba hore haba tlameha ho ja malamohodu le hlooho ba tla ja malamohodu mohla ba nyetsweng teng ba jeswa malamohodu ke ba bohadi.

Ho ya ka mokgwa o dintho di ileng di ya ba ka teng ho makgowa ana a fihla ba tjhentjha setso sa rona ba batla re phele ka tsela e batlwang ke bona. Se re lahlile tsela e leng hore re ne re phela ka yona. Re lahlehetswe ke boitshepo. Re phela sekgowa ntho enngwe le enngwe re etsang ke sekgowa re ja sekgowa re itebetse hore re bo mang ha re sa na bohlale boo e leng hore re ne re na le bona re etsa dintho ka seboko.

Ee, se kile ka bona hore tse ding tsa dintho tse re di balang ke nnete ka rona Basotho ho tswa dipaleng tse leng hore di hlahisa dintho di etsahala ka nako le motsotso oo di etsahalang ka ona. Basotho ba etsa ntho tse etsiwang ke Basotho ka bona hore oo tse ke di balwang dibukeng ke nnete ka botsa le ntatemoholo wa ka hobane baholo ba hae ba tswa naheng ya Lesotho o ile a njwetsa pale ya batho ba Lesotho le hore ne ba phela jwang jwale ka ha ba ile ba mo jwetsa nakong e fitileng.